Melemo ya boitekanelo ya tee ya rooibos e akaretsa go nna le di-antioxidant tse dintsi, go thusa pelo, go tshegetsa marapo le meno a a nonofileng le go thusa tshilo ya dijo. Ga e na caffeine ka jalo ga e kotsi go e nwa bosigo mme gape e ka fokotsa mo mmeleng.

Balemirui ba rooibos ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka pula e nnye disenyi, mathata a mmu le ditlhwatlhwa tse di kwa tlase kgotsa tse di sa tlhomamang. Tseno di thusiwa ka go dirisa mekgwa e e kgonang go emelana le komelelo, go laola disenyi, go sireletsa mmu le go tshegetsa ditlhwatlhwa tsa kgwebisano e e siameng.

Balemirui ba maungo ba lebane le dikgwetlho tse di kgolo jaaka phetogo ya tlelaemete, disenyi le malwetse a dijalo, gape ba bereka ka ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa dipeo, menontsha le didirisiwa. Go fetoga fa ditlhwatlhwa tsa mebaraka go ka dira gore go nne thata gore ba bone letseno lo lo tlhomameng.

Maungo a dirisiwa go dira dikumo tse di okeditsweng tse di tshwanang le dijeme, matute, maungo a a omisitsweng, di-smoothie le di-sause-o tsa maungo di tlhagisa tsena di etsa gore ditholwana di dule nako e pele le go berekisiwa botoka gape di thusa balemirui e ba bone madi a mantsi.

Mangwe a maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke dipanana, diapole, dinamune, merara le dimengu. Di ratiwa thata ka gonne di gola mo dinageng dile dintsi, di na le tatso e e monate, di jewa bonolo ebile di ka bolokwa kgotsa di a rwaliwa bonolo. Batho gape ba di ja ka ntlha ya boleng jwa tsone jwa dikotla jaaka dibithamine le fibre.

Mengwe ya merogo e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditapole, ditamati, dieiye, digwete le khabitšhe. Di ratiwa thata ka gonne di gola mo dinageng di le dintsi, di latswega monate ebile go bonolo go di boloka le go di apaya, gape di naya dibithamini tse di botlhokwa di-mineral-e le fibre.

Dithoro le mabele ke dijo tse di botlhokwa tsa konokono tse di nayang maatla le dikotla, di dirisiwa go dira borotho, le dijo tsa diphologolo. Mabele a kgona go emelana le komelelo, a thusa balemirui mo dikgaolong tse di omileng le go tshegetsa pabalesego ya dijo.

Wine farming e raya go jala merara ka go dira beine, ga se se jalo se se tlwaelegileng sa dijo mme ke sejalo se se kgethegileng se se dirisiwang mo industry-ing ya jeme. Balemirui ba jala merara ka kelotlhoko go bona tatso le boleng jo bo siameng jwa go tlhagisa mofeine.

Go simolola tshingwana ya lelapa o tlhoka mmu o o siameng, peo, metsi le lesedi la letsatsi o tlhoka gape didiriswa tsa motheo jaaka le ditshingwana tsa go nosetsa. Dilo tse di thusa dijalo tsa gago go gola di itekanetse le go nna maatla.

Temo ya rooibos e thusa mefuta-futa ya ditshedi ka gonne e gola ka tlhago le dimela le diphologolo tse dingwe mo kgaolong, e dirisa dikhemikale di le mmalwa, e sireletsa mmu, metsi le di tshenekegi. Temo ya rooibos gape e thibela kgogolego ya mmu le go boloka lefatshe le itekanelo.

Dithoro le dijo tsa dithoro tse di botlhokwa di akaretsa korong, raese, di fa batho maatla le dikotla mme di jewa ke di gape di dirisiwa go dira borotho, papa, dijo tsa le dijo tsa diphologolo.

Pele ga o jala rooibos o tshwanetse go itse gore e gola sentle mo mmung o wa motlhaba le tlelaemete e e bothito, o tshwanetse go tlhaloganya gore o ka e jala jang go e nosetsa le go e sireletsa mo disenying le mo malwetsing gape o tshwanetse go itse nako le mekgwa o o siameng wa go roba.

Rooibos ke sejalo se se kgethegileng ka gonne e kgona go emelana le komelelo mme e mela ka tlhago mo kgaolong e e rileng, e thusa balemirui go bona letseno le go tshegetsa baagi ba selegae. Rooibos gape e ratwa lefatshe ka bophara ka ntlha ya melemo ya yone ya boitekanelo.